Ngicabanga ukuthi abalimi kuzomele ukuthi banisele ekuseni ilanga lingakaphumi noma banisele ntambama, kodwa akumele ukuthi banisele emini lapho khona ilanga seliphumile ngoba ngesikhathi benisela, amanzi ashona phansi kube sengazukuthi kuthi kuphela imizuzu embalwa, kube sengazukuthi akukaze kwaze kwaniselwa ngesimanga sokushisa kwelanga okukhulu. Kungcono uma benisela ilanga lingakaphumi, ekuseni kakhulu noma benisele ilanga selishonile, lokho kuzokwenza ukuthi bakwazi ukonga amanzi.

Ijazi likamkhulu libaluleke kakhulu ngoba lakhiwe ngendwangu noma ngesikhumba sakudala futhi ijazi likamkhulu limkhumbuza imvelaphi yakhe nezinto ezazenzeka kudala, kungakho umkhulu elithanda ijazi lakhe.

Izitshalo ziyinto ebalulekile edingakalayo emzimbeni womuntu, zivikela nokuthi umuntu angangenwa izifo kalula, ziqinisa namathambo. Ngicabanga ukuthi ingadi yami ngingayithuthukisa ngokuthi ngiyinakekele ngaso sonke isikhathi, uma ngidayisa ngingabiza amanani aphansi ukuze wonke umuntu ezokhona ukuzothenga kimi.

Isikhathi esiningi i-conditioner ifakwa umuntu mayekade e-relax-a bese-ke eqale efake i-shampoo then bese efaka i-conditioner. Lapho usuke enzela khona ukuthi isikhumba sakhe singalimali ngoba usuke ekade efake umuthi ekhanda, i-conditioner iyenza ukuthi singalimali isikhumba sakho futhi sivikeleke.

Kungaba ukuthi ngitshala into ngesikhathi esifanele, isibonelo ngingatshali amazambane kanti isikhathi sokuthi ngitshale amaklabishi nezipinashi. Ngesikhathi sey'pinashi ngingatshala izipinatshi, ngesikhathi samazambane ngingatshala amazambane ngoba ezinye zezitshalo zihambisana ngenkathi yonyaka, khona ezidinga amanzi amaningi, khona ezingawadingi amanzi amaningi. Ngingaqaphelela ukuthi ngitshala ngesikhathi esifanele.

Ngajabula kakhulu ukuthola isipho esenziwe ngezandla, lokho kwaba intokozo kumina ngoba ngabona ukuthi kusase nabantu abangithandayo nabanginakekelayo. Ngenza isiqinisekiso sokuthi ngiyasigqoka ngaso sonke isikhathi ukuze ezojabula, abone ukuthi isipho sakhe ngiyasithanda.

Izitshalo ezingaba nezintuthwane kungaba yilezi tshalo othi uma uzitshala enhlabathini ziphumele ngaphandle, ngingabala amaklabishi nesipinashi, izintuthwane ziyathanda ukuqaqelana lapho. Kungamele ukuthi uthele isivikelo zintuthwane eceleni lwezitshalo zakho noma uthele uvinika ukuze izintuthwane zingasondeli.

Abalimi abasafufusa kungamele ukuthi uma bedayisa izinto zabo bengabizi amanani aphezulu, ngesimanga sokuthi iningi labantu abasemakhaya abasebenzi.

Izitshalo ngokwahlukahlukana kwazo zinesikhathi sazo zokutshalwa, azitshalwa kanye kanye, nje ngamazambane, amazambane awawathandi amanzi amaningi kodwa athanda ukuthi line liphinde lingani, kanjalo nommbila. Bese kuba yizipinashi namakabishi, wona uyawathanda amanzi, imvamisa, siqikelela ngezinkathi zonyaka lapho imvula ina khona kakhulu.

Yebo, kubalulekile ukuthi ulwazi lwasendulo ludluliselwe kubantu abasha ngoba abantu bakudala vele babephila ngokutshala Isikhathi esiningi. Uma ubheka uqaphelela, abantu bakudala babengaguli ngoba babezinakekela ngokudla izitshalo. Kumele nabantu abasha bakwazi lokho ukuze bezokwazi, ukuze kuzoncipha nezifo eziningi ezikhona, okuyimbangela yokunganaki esizifaka emlomeni wethu.

Uma uzovikela kanjalo kumele ukuthi uma utshale ummbila kuleyo nhlabathi leyo, uma usuphinda utshala, awube usabuyisela ummbila, ufaka okunye, kungaba amazambane noma amaklabishi. Uphinde uma kuphela uqeda ukuvuna lokho uphinde ufake okunye, kungaba noma ngabe yini noma kungaba ukherothi nesipinishi no-beetroot, lokhu kwenza ukuthi umhlabathi uhlezi uvundile ngaso sonke isikhathi, ufake nomanyolo umquba.

Singabheka ukuthi ngabe isikhathi esifanele yini ukuthi singatsala ngoba izinkathi zonyaka zihlukene kanjalo nezinkathi zokutshala zihlukene, ukuze sizovikela izitshalo zethu ukuthi kumele zikhule ngendlela efanele futhi zibe zinhle.

Uma sinakekela indwangu yoboya kumele ukuthi uma ukade uyiwasha, uma usiyinyakaza ungayikhami, uvele uyineke ocingweni bese uqikelele ukuthi ayomi, ayihlali isikhathi eside kakhulu ocingweni, yome ize iqine. Uma nje isiyome kahle uyayithula uhambe uyibeke endlini, akumele ishiswe ilanga isikhathi eside.

Ukuthi ababenayo imali eyanele ukuthenga izivikela zinambuzane, omanyolo, kwenye inkathi uthole ukuthi abanawo ompompi, kumele bakhe ngamabhakede amanzi uma benisela.

Abalimi kungamele bexhumane nohulumeni bendawo, bexhumane nomasipala ukuze bazothola uxhaso. Kungaba elwa manyolo nezinto zokusebenza, bezokwazi ukuthi uma sebetsalile izinto zabo bezihambise ezitolo eziseduze nedolobha labo noma ezisedolobheni abaseduze nalo.

Isipinashi esibabayo, isipinashi lesi esijwayelekile esikhula sibe side, imifino yezintanga, imifino le ephuma endaweni evundile engadini.

Bangabalethela izitshalo ezitshalwa abantu basendaweni abasafufusayo ukuze nabo kuzovuleka amathuba omsebenzi. Futhi bona baletha izitshalo ezinhle eziphuma engadini ngaleso sikhathi, akufani noma uzothenga esitolo, uzofike uzithathe ungenayo isiqiniseko sokuthi zinesikhathi esingakanani zifikile lapho esitolo.

Kungamele ukuthi aqikelele ukuthi utshala ngesikhathi esiyiso yini sonyaka njengoba sazisonke ukuthi awuvele utshale noma ngabe yini, kunezinkathi zonyaka nokuthi iziphi izitshalo ezifuneka ukutshalwa ngalezo zinkathi zonyaka, lokho kwenza ukuthi izitshalo zakho zikhule kahle ngaso sonke isikhathi.

Abalimi kungamele bexhumane nomasipala wangakubo nohulumeni abancane basendaweni ukuze bazobaxhumanisa nezitolo ukuze bezokwazi ukudayisa imikhiqizo yabo, ingahlali isikhathi eside.